Thutileng ka ho hlokomela batsofe, mme ba netefatse hore batsofe ba ja dijo tse lokileng, mme ba nwa le meriana ya bona ka tsela e nepahetseng.

Ee, ka tsela e nna ke bonang ka yona. Batsofe ka hare ho dipetlele ba hlokometswe haholo ka lebaka la hore ke batho ba seng ba se na bokgoni, mme ka hare ho dipetlele ke bona mmuso o ile wa batla batho ba ithutetseng ho hlokomela batsofe hore ba se ke ba hloka letho.

Tsela e ka sebediswang ho ba ho thuswe batsofe ba sa kgoneng ho finyella dipetlele kapa tsona ditleliniki ke tsela ya hore ho batluwe batho ba tla sebetsa mosebetsi wa hore ba finyelle ka hara matlo a bonkgono ka hara matlo a batsofe ho ba thusa ka tsela ya meriana ya bona le ka tsela ya tsohle tse ba di hlokang mabapi le health ya bona.

Le le batsamaisi ba dikoloi ke fumana hoba re ka etsa ho be bobebe hore batsofe ba sebedise dikoloi tse boemong bo tlase hore ba tsebe ho finyella hona ho palama dikoloi tse tlase hoba tse hodimo di tla ba sokodisa ka lebaka la bothata ba mahlo a bona.

Nkgono e se e le motho a moholo dilemong le ho na le ho kula ho bitswang ka hore ke dementia ke ho kula hwa batho ba baholo ba ho lebala. Jwale nkgono ho no sena tsela ya hore a ka se lebale ka baka la hore dilemo se di ile.

Mmuso o ka etsa tsela ya hore batsofe ditjhelete tse ba di fumanang ho mmuso ebe mmuso o etsa tsela ya hore ba se ke ba patala di-private ba se ke ba patala ditjhelete tse ngata haholo mme hoo ho tla etsa phapang haholo hoba ba e hloka kannete tsela ya hore baka tsamaye dipetlele kapa tsona di-clinic tsa private rang rang hoba tsena tsa mmuso di tlala mme bo nkgono kapa bona batsofe ba qetelletse ba sena matla ha ba nahana di-line tse telele.

Ke taba e utlwisang bohloko haholo hoba batswadi ba rona ba re hodisitse ba re bontsha bophelo mme ho ba hlokomela ha se hatello empa e batla fela lerato la o rate batswadi bao bao hodisitseng mme e tsela ya hore o ka phela bophelo ba hao o ntse o ba hlokomela. Ke ka tsela ya hore o fumane mosebetsi wa matsoho mme o batle batho ba ithutetseng ho hlokomela batho ba baholo mme e be wa tseba hore batswadi ba hao ba hlokomelehile.

Batsofe ha ba kgutletse hae kafa batho ha se batsofe ha ba kgutlela hae. Ke tsela e ntle haholo hoba ha ba kgutlela hae ke moo ba lo tholang phomolo teng le kgutso ebe ba fumana batho ba ba hlokomelang.

Batsofe hore ba tle ba se ke ba tshwarwa poho hore hona ho kenelwa ka hara matlo a bona, mme le setjhaba sa tulo eo se tlameha ho netefatsa hoba motho ha e le motsofe. Ha a siuwe a le mong mme ba etse diphuputso, ba fumane hoba nkgono kafa motsofe eo no o hlokometswe ke mang a se ke a seiwa a le mong?

Madume dumelang baahisane, mona ke le bitseditse bothata bona boo re nang le bona tulong e re dulang ho yona ba metsi le motlakase ka hoba le a bona hore re na le batsofe tulong e re dulang ho yona. Ba sa tlo bana le matla le bokgoni ba hore ba ka beseletsa mollo kapa hona ho yo rwalla metsi. Ke ka lebaka la hore ke lebitso mona hore ke tlo le kopa hore re thusaneng hore re tle re thuse batsofe hore ba se hloke metsi ha mmoho le dijo hoba ha ba na motlakase.

Nkgono wa ka ha kula ke sa tsebe hoba o tshwerwe keng le ha mohaisane a kang eletsa hoba ke mo ise ngakeng ngakeng ya Sesotho. Empa nna ke tla qala ke nke nkgono ke mo ise sepetlele kapa yona tleliniking hore re fumane hoba bothata ke eng.

Tse yang haholo moyeng ka lebaka la hore ke tla be ke sa tsebe hore ke eng ka moo ebe ba mo file ntho tse nepahetseng. Ke tla batla patlisiso ke batle patlisiso yane ena ene ka hara dibotlolo. Ke ya eng tseleng tse tla mo dumella hore a enwe.

Batsofe ha ba apply-ele di tse ba di jang ke dijo tse sa .

Kgethang ho isa ke ntho e ntle hang hang hoba batho bana ba kgethang ho isa batsofe kapa batswadi ba bona lehaeng la batho ba baholo, empa feela ba etsetsa lebaka la hore ba kgone ho fumana tlhokomelo e ntle hang hang.

Hore ke tsebe ho tsela e bobebe e nka etsang hore ke tsebe ho hlokomela motsofe wa heso ke tsela ya hore ke lo batla dithuto ka tsa ho hlokomela batho ba baholo.

Ha ba hloleha ho hlokomela batsofe mme ba sa fihle ka nako e nepahetseng hoo ho bolela hore batsofe ba tla hloka mme ba tla nwa dipidisi tsa bona ka nako tse sa nepahalang. Tsela ya hore ke lokise lebaka lena le tjena ke ho kopana le manager-a wa moo batsofe ba dutseng teng mme ke bolele le yena ke kenye boikgathatso ba ka ho yena hore a tla tsebe ho buisana le basebetsi ba hae.

Tsela e re ka etsang hore batsofe ba rona ba se ke ba hatellwa ke ho kula ke tsela ya hore re hlokomele batsofe mme re ba phehele dijo tse ahang mmele tse tla ba fa matla a hore ho kula ha bona ho se ba hatelle.

Tsela eo ke nka e etsetsang ntatemoholo wa ka ke hore ke mo hlokomele haholo ke etse bopaki ba hore kannete ha sa ya mabenkeleng a maholoholo mme tsohle tsa di hlokang ke mo fumanele tsona di be haufinyana le yena. Ee, kannete malapeng a mang ke ya bona ba ba tshwere hantle batsofe ba bona mme seo se nthabisitseng sa mpha matla hore le nna ke lakatse hore ntatemoholo wa ka ke mo hlokomele haholoholo ke etse nnete ya hore ha hloke letho mme le di nwa tsa hae tsa ho kula ebe o di fumanela haufinyana.